Hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, ngiyaqala, ngiyaqala ngqa ukubona imali engaka empilweni yami. Hawu angikaze ngayibona imali engaka, Jesu ngiyafunga inkosi mpela ukuthi hhayi idlozi lingigidele ize yanetha imvula ngakimi, indlela ayinethe ngakhona imvula ngakimi, ziningi izinto engizokhona ukuzenza and kuningi nje kakhulu ngiphelelwa nanamagama, hawu.

Awu, phela thina sabantu abasebenza kusakhanya, sabantu nje abasebenza kusakhanya so kahle kahle nemali yami le yakwi-UIF uma ingena le mali lena iyongena, ngiyobe, ngiyobe sengiyakwazi-ke ukuthi leya ndawo yami engikhona ukuyilungisa. Angizokwenza nje okuningi ngifaka nje amakamela amabili, uma ngiqeda ukufaka la makamela amabili bese ngiyayibiya, uma ngiqeda ukuyibiya-ke sengiyobona ukuthi mangakanani amasenti asalayo. Uma kuwukuthi akhona nje asalayo, bese ngithola lokhu okuncane ukuyi-Tazz lokho kuyi-Tazz-ke ikhona ngiyobe sengiya ngakho-ke, uma ngisayofesa, noma sengiqala kulo msebenzi wami omusha lo ngizobe ngiwubheka ngaleso sikhathi, angithi?

Ihe, ngiyayiqala-ke phela mina lento imihlola, mhlola nje yangempela ukuthi ngeke kuthi sengikhokhe kangaka. Hhayi bo baze bangisokolisa naba abantu. Ngikhuluma nje njengamanje kungenzeka imali yami icwile imali yami engaka. Kwenzakalani-ke nakhona uma kuwukuthi mina ngiyashona njengamanje? Okusho ukuthi phela angeke phela ngithi ize iphume le mali le, isikhathi sami esingaka ebengisisebenzisa nemali yami ebengiyisebenzisa, ngiyenza le nto, ngikhokhe iy'nyanga zonke okusho ukuthi isiyocwila nje kanjalo. Naba abantu bengethusa bo, yenziwa yini yona le nto ngoba phela ngithi inkampani enkulu lena?

Awu, angithi umuntu obalulekile lana ukhasimende, ukhasimende akavunyelwe ukhasimende akavunyelwe. Nanoma ngingayi-understand-i kahle le ndaba le ye-overdraft. Kodwa-ke ikhasimende oluvunyelwe angithi okubalulekile ukuthi ikhasimende liya-afford-a na? And ikhasimende uma kuwukuthi liya-afford-a aluvunyelwe nje ngempela ukuthi lisabalale nje ngaphakathi ebhange lalo likhona okwenza le zinto lezi elifuna ukuzenza, ekugcineni uma lizokhona nje ukuthi liphinde likhokhe kahle, ke kubonakale ukuthi liyaphumelela noma ngesiLungu liyakhwalifaya, angithi?

Awu, baze badlala ngami, baze badlala ngami. Angiphiki phela ukuthi bekade senzile isivumelwano ukuthi le mali iyothi ukuhlala isikhathi esithe ukuba akude phela izimo zomhlaba lezi nami bekade ngingalindelanga. Hawu, imali engaka abazongidonselayo yona, hawu kwaze kwakubi. Kodwa-ke, hhayi, akusenani, akusenani ngoba phela angithi isimo esiphuthumayo. So uma kuyisimo nje esiphuthumayo kangaka le mali nayo iyosebenza impela and iyokhona ukuphesha zonke lezi nto lezi engifuna y'phesheke nje impela, so nanoma ngabe khona ngajabulanga kodwa nansi into engijabulisayo ukuthi ekugcineni ngizofinyelela kule mali engifuna ukufinyelela kuyo.

Ihe, hhayi, nansi indaba inkulu, njengamanje angazi ukuthi ngithathe ini, ngimise nani ngoba phela lolu hlelo lolu, yebo, khona bebeyidonsa imali, kodwa lolu hlelo lolu alunginiki ukuphumula ngoba phela baningi abantu bebuya bethi awu, izimali azikho or umqashi ubengayifaki leya mali. Khona khona ngizoya phela and ngizo aplaya nje impela, kodwa hhayi, ngethukile, ngethukile ukuthi ngenzeka ngayitholi le mali. Nakhona amatoho mengekho nje kanje kuyoba kubi impela.